Izinto endingazibeka phambili njengamntu ongakhange afumane inkxasomali kukuba yindawo yokuhlala, kukutya yindlela yokuya esikolweni ngoba kaloku zezona zinto zibangela ukuba ndifune inkxasomali. Ngoba funeka ndiyile esikolweni, funeka ndibe nendawo yohlala ephucukileyo ukwenzele ukuba ndizokwazi ukufunda. Enkosi.

Iinkampani ezinjalo ezifuna ukuba ufake abantu phantsi kwakho zidla ngokuba ziinkampani ezingekho semthethweni. Ngoko ke bendingasoze ndiyivume loo nto leyo ngoba kaloku xa ndiyifakile imali kutheni le nto kuzofuneka ndifune abanye abantu abazawungena phantsi kwam? Ngoko ubungozi bale nto kokokuba imali ingaphela ityiwe.

Xa ungumntu ozoqala ukuthenga indlu fanele ukuba ungumntu ophangelayo ekukudala ephangela kwaye orholayo. Ngoko ke kuzofuneka iphepha elitshoyo ukuba uyaphangela eliveza umrholo wakho. Kwaye kuzofuneka namaphepha asebhankini abonisa imali leyo ingenayo inyanga nenyanga ebhankini yakho. Fanele ke uye kwiibhanki ngeebhanki uzobona ukuba bangakwazi ukukunika imali engakanani na for ikhaya. Ngoko ke ube sewukwazi ke ngoku ukuba uyokhetha ke ngoku loo ndlu ilingana naloo mali uyinikezwe yiloo bhanki.

Into yokuqala ethi qatha xa kuthethwa ngeinshorensi yabangaphangeliyo, i-UIF, kukuba iyabanceda kakhulu abantu xa sele begxothiwe emisebenzini okanye umntu ephelelwe yilaa nto kuthiwa yikhontrakthi emsebenzini akwazi ukufumana ubumalanyana obuthile ngoku asakhangela omnye umsebenzi.

Ndingafaka abantu abafuna ukwenza amashishini bayiqashe bandibhatale inyanga nenyanga ngoba kaloku xa isakhiwo sihleli nje singenabantu abahleli kuso siye siphethe siyindawo esetyenziswa ngabophulimthetho. Ngoku ke ukufaka umntu ozokwenza elakhe ishishini nam kuzondifakela imali, nam ndincede abantu abafuna ukwenza ishishini.

Endibona ukuba ingathi inobungozi kakhulu yile yokuthumela imali ngebhanki yeintanethi efowunini ngoba kaloku kukhona abantu abanobuchwepheshe bokuqgekeza ifowuni. Ngoko bakwazi ukufumana iinkcukacha zakho babone xa ufaka inombolomanani yokukhusela ibhanki yakho xa uthumela imali baze ke ngoku baphethe bethatha loo mali beyithumela kwezabo iibhanki.

Umalume ndingamcebisa ukuba makaye ebhankini ahambe ayothetha abaxelele ukuba akasakwazi ukukhupha le mali ebeyibhatala inyanga nenyanga. Kwaye xa ephelelwe nangumsebenzi uyakwazi ukuya kwaDepartment of Labour ahambe ayokukleyima umshwalensi wabantu abaphelelwe ngumsebenzi oyi-UIF, akwazi ke ngoku ukuya ebhankini abaxelele ukuba inyanga nenyanga uzokwazi ukubhatala malini. Ndingamcebisa ngaloo mazwi.

Ndingaziva kabuhlungu kakhulu ngoba kaloku xa udinga ikhadi letyala kungenxa yokokuba kunezinto orhalela into yokokubana xa zithe zakuqubulisa ukwazi ukuba uhlale unemali ekhoyo elinde izinto ezinjalo. Ngoko ke ndingava kabuhlungu kodwa ndingababuza into yokokubana ndingenza kanjani na ukuphucula inqanaba lam letyala.

Kwindawo endihlala kuyo ishishini umntu anoliqhuba yinto enjengesaluni apho umntu anokwazi ukunceda abantu abafuna ukwenza iinwele, abahlambe okanye ababophe. Ishishini elinengxolo phakathi angeke lilunge ngoba kaloku yindawo ethulekileyo kwaye ucwangco yeyona nto ixatyisiweyo ngabamelwane bam.

Mna ndingakhetha i-inshorensi yoncedo lwezonyango olupheleleyo ngoba kaloku olu lwale ingaphelelanga lunceda xa uye walala iintsuku ezingaphezu kwesithathu. Uba ngabana ulele iintsuku ezimbini abazukwazi ukukubhatala. Kodwa i-inshorensi yoncedo lwezonyango olupheleleyo iya kunceda ude uyophuma esibhedlele.

Kwimeko enjalo ndingabuza ukuba akukho mashini ukufutshane wokukhupha imali na okanye ivenkile encedayo ukuba ndikhuphe imali, ndibaleke ndiye kuyo ndibuye ndithenge. Okanye ke ndiphethe ndithenga kuloo ndawo ndizawube ndikwazi into okokubana ndilisebenzise ikhadi okanye ndikwazi ukukhupha imali kuyo. Ngenye imini xa sele ndiphinde ndiphindela kule venkile ndenze ngokuqinisekisa into yokokubana ndinayo imali engamaphepha.